Oyena mntu usebungozini apha ngumkhweli kuba kaloku yena ubiza imoto kuba efuna uncedo ngelo xesha efuna ukuya apho aya khona. Kanti ke abaqhubi beUber okanye uBolt bayathanda ukwenza izinto ezingalunganga. Yiloo nto kubalulekile ukuba xa uza kubiza imoto qinisekisa ukuba uyayifumana yonke imininingwane yaloo mntu umkhangele. Kwaye wakugqiba xa ungena emotweni qinisekisa uba ukhona umntu oshiya ngasemva okanye ufote i-number plate usendele umntu omcingela uba angakwenzela uncedo ngokukhawuleza xa umbikela.

Ukuqhuba imoto ngokungekho mthethweni engenayo futhi nelayisensi umntwana kungenza umonakalo omkhulu. Khumbula ukuba akaqhubeli yena, uqhubela usapho lonke. Xa kunokwenzeka ingozi umntwana usenamaphaphu aphezulu, uyawusuke othuke akanoyicinga naleyo yokubamba isteringi. Uzawufike ucacise leyo yengozi uphinde futhi uthi ucacise le yokuba akanalayisensi. Yiloo nto kubalulekile ukuba umntwana phambi koba umnike imoto qinisekisa ukuba unelayisensi.

Ndingenza isiqinisekiso sokuba ndibacacisele ngentaba yetafile. Akekho umntu ongeke abe nawo ongenawo umdla wokuyibona intaba yetafile. Kwaye ziza kube zikhona nezithombe kwi-intanethi ndibakhombise ukuba yindawo enjani kwaye ibonakala ime oluphi uhlobo. Bonke ndiyayazi bangalangazelela ukuyibonela kufutshane.

Ukulibaziseka kwenqwelomoya kunomphumela onzima kakhulu futhi ombi kuba kaloku bonke abantu bathe bakuthatha inqwelomoya .

Inye into elwisa abantu beetekisi eMzantsi Afrika ingokuba ngulowo nalowo ufuna ukufumana imali enintsi kunomnye. Yiloo nto ke le igqibela sekubakho iimfazwe ezingapheliyo kwaye zichaphazele abantu abangangeni ndawo.

Ukungafiki kwenqwelomoya kwenza umonakalo omkhulu kubantu abaninzi kuba kaloku abanye badla ngokusebenzisa yona ukuya kumazwe angaphandle. Abanye baya uninzi lwabo baya ngezebhizinisi. Xa umntu ezawufika sele esemva ngexesha elinintsi kwibhizinisi lakhe okanye kumhlangano wakhe welo xesha kwenza kukuba angabonakali engumntu othembakeleyo. Ndithetha nje ukho umfo owayebalisa ibali lokuba inqwelomoya zange ifike ngexesha. Wathi xa efika ngelo xesha inqwelomoya ifika ngalo kwibhizinisi kwindawo yokudibanela ibhizinisi yakhe wafika sele umlingani wakhe engasayingeni kwalo ndaba yakhe yelo bhizinisi, walahlekwa sisonka emlonyeni.

Into endinokuyenza xa ndinokunikezwa eli thuba lokutshintsha le ngxaki babhekene nayo kukuba ndenze isiqiniseko uba wonke umntu ngosuku olunye ufumana imali elinganayo kungabikho ongaphezulu komnye ngoba yiyona nto yenza imfazwe kweli loMzantsi.

Umntu ofuna ukuthumela izinto zakhe phesheya kufuneka angazithumeli xa ezileqile kakhulu. Kufuneka uba uzozidinga kwiveki elandelayo uzithumele kulena iveki ukuze lithi lifika elaa xesha uzidinga ngalo zibe sele zingakuwe.

Ukuthatha iintambo zombane zibe ziplage embaneni akuyonto ilungileyo kukubeka nje ubomi bakho engcuphekweni. Kuba kaloku uya kwenzeka ngelishwa lakho uthi usathi uyayithatha intambo leyo kanti ibiyimini yakho uzibone sele ufa kabuhlungu. Yiloo nto ke sicebisa into yobana hlukana nokuthatha iintambo zombane. Wena into oyenzayo kufuneka uyenze ucingele ikusasa lakho uba uzawulibeka phi kuba kulula nokubotshwa xa useba iintambo zombane.

Xa uhlala emotweni nokuba uhleli phi na ukuba ibhanti likhona ecaleni kwakho yenza isiqiniseko sokuba ulifakile ukuvikela ubomi bakho ungathi kuba wena hayi ungulowo awunokwazi ukulifaka, libalulekile kumntu wonke. Naxa kusenzeka ingozi xa ungalifakanga uyawuba ngumntu wokuqala ukubhabha emoyeni kanti xa ulifakile ungoyena mntu uvikekileyo kakhulu.

Xa ungumntu osebenza ngabantu kubalulekile ukuba uzigcine iingcinga zabo okanye ukubaluleka ubabonise ukuba babalulekile ubukhona babo. Asikho isidingo sokuba ulayite icuba kodwa usazi ukuba kukhona abantu and ube ulazi unintsi lwabantu uba luziva njani ngecuba. Yiloo nto ke kubalulekile ukuba ubacingele okanye uske ubabuze ubacele ubana kukhona na onengxaki nalo. Uba akekho ungaqhubeleka nalo, utshaye. Kodwa xa ekhona kubalulekile ukuvelana naye nengxaki yakhe abhekene nayo kuba akekho umntu osuke abe nengxaki njee nento abe engenasizathu.